Mina amamuvi ebengingawafaka bengafaka amamuvi, bengafaka amamuvi ezinto zethu thina abantu abamnyama, mhlampe ngixoxe ngezinto ezenziwa yintsha ezinobungozi ezingafundisa intsha ithole isifundo mhlampe kube ngobugebengu kwenzeke, kwenzeke, kwenzeke, kwenzeke kubo ekugcineni kubonakale ububi bobugebengu. Bengingakwenza mina ngiwabize kanjalo bese ngithi, mhlampe isihloko ngithi, ubugebengu abubuyiseli, ukuze umuntu omusha ezobona ukuthi akusiyo indlela okumele ayithathe.

Uma ngaba nesiteshi somsakazi, into engafokhasa kuyo abantu abasha. Ngingakhuluma kakhulu ngentsha, ukuvuleka kwamathuba emisebenzi, ngifonise noma ngibe nezinhlelo nosomabhizinisi abaningi, abaqashi ukuze intsha yakithi izokwazi ukuthola amathuba omsebenzi, noma ingeke isaqashwa yonke, kodwa enye ingene emabhizinisini. Ngilethe osomabhizinisi bezochaza ngendlela yokuqala amabhizinisi, abanye bethathe abantu bebafundise umsebenzi wezandla. Indlela engasebenza ngayo nje mina mangase kuthiwa ngiba nomsakazi, iyo leyo engasebenza ngayo, ngingasebenza ngabantu abasha, ngingasebenza ngentsha.

Mina ngingakha iy'khangiso ey'gxile kakhulu kubantu abasha, ngoba uma ubambe abantu abasha wabasondeza eduze usuke ofana notshale isitshalo emhlabathini ofundileyo. Ngingenza sure ukuthi nginendlela engibaheha ngayo, ukuthi basondele eduze kube nama shows ey'nsuku ukuthi mhlampe ngelanga eluwukuthi bazi ukuthi kufundwani emsakazweni, isiphi isikhangiso, babe nje nendlela abasondeza eduze. Iyona ndlela engingayisebenzisa ukuthi bahlezi benolwazi bahlezi behalela, behalela ukuthola ulwazi ngento ethile. Iyona ndlela engingayisebenzisa leyo, sibe namalanga ukuthi bazi ukuthi ngelanga eliwukuthi emsakazweni kwenziwa lesi simo lesi .

Esikhathini sanamhlanje ayikho into ebalulekile njenge inthanethi empilweni yezingane ezifundayo ikakhulukazi. Eyikoleni-ke ey'semaphandleni kuthanda ukuba ingqinamba. Ngingazama ngayo yonke indlela ukuthi bathole i-inthanethi. Uma ingekho indlela yokuthi babe namakhompuyutha, ngingazama yona indlela yama-tablet, ukuze basebenzise ulwazi lesimanje manje. Ngoba esikhathini samanje iyona ndlela okufundwa ngayo, kufundwa ngama inthanethi. Bafane ney'ngane, zakwezinye iy'kole, bangacwaseki ukuthi bona basendaweni esemakhaya noma basendaweni la kuphuza khona ukufinyelela usizo.

Angifuni nje ukuqamba amanga, angikaze ngayisebenzisa, angikaze ngayisebenzisa, angiyazi nokuthi isebenza kanjani, kodwa ngike ngiwabone abanye bewasebenzisa besho ukuthi ayabasiza. Cha, ngokwami nje mina angikwazi ngiyisebenzise, kodwa ngike ngibone bewasebenzisa. Ngingasho nje ukuthi iyabasiza abakwazi ukuyisebenzisa, ukuthi ngoba mina anginalo ulwazi layo, angikaze ngayisebenzisa, angikaze ngisondele eduze nayo, kodwa abakwaziyo ukuyisebenzisa iyabasiza kakhulu.

Eyi, kungaba wusizo kakhulu emphakathini, entsheni ikakhulukazi, ngoba esikhathini samanje sisebenza nge-inthanethi, kufanele ube connected, wazi ukuthi kukhona ama-post aphumile endaweni ewukuthi, uthumele imilayezo, uthumelele ama-Email, ngoba ey'ndaweni ey'ningi vele seku apply-wa online, kusebenziswa bona ubuchwepheshe besimanje manje. Kungasiza kakhulu entsheni ukuthi ibe ne-inthanethi bahlezi be-connected, especially laba ababheka umsebenzi ingaba usizo kakhulu kubona.